Idluliselwe ngokuba sive amabali athile abuya koomakhulu wethu nabo abeva ngookhokho babo, imbali yakwaXhosa. Nangeencwadi, iqaqobana leencwadi ezi sinazo. Nokuthi kaloku kwimbali yakudala kuthiwa izinto ezazisenziwa kwaXhosa okanye imvelaphi kaXhosa zazifunyanwa emiqolombeni apho kwakubhalwe khona uba kakuhle kakuhle amaXhosa avela phi. Konke okwaziwa ngamaXhosa, okuninzi nje kungakabikho nento zakubhala namasiba akubhala zazifunyanwa emiqolombeni ematyeni. Zizo ke ezi zisibeke kule ndawo, neeqobobana lencwadi nabantu abadala bakudala abadlulisa ulwazi kulutsha olukhoyo nanamhlanje.

Ngeke ndizive kakuhle xa ndinokulandela eso sithethe kuba kaloku ixesha langoku selatshintsha akufani nakudala. Kudala kwakungeyongxaki into yoba ubelekele endlini uhlale efukwini iintsuku ezilishumi. Ixesha langoku alifani. Kwa ukubelekela endlini akusalunganga. Ngoku akusekho lula kuba kaloku sekwabakho izifo ezifanele uba kuhambe kuyohlolwa ekliniki uba umntwana uphilile na nomama uphilile na. Ngeke ndizive kakuhle futhi ngeke ndivume kuba kaloku ndingabe ndibeka impilo yomntwana wam emngciphekweni nempilo yam emngciphekweni.